Nga vhabebi vha shela nga maanḓa kha u ṱuṱuwedza vhana ngauri, u guda u vha tea u hu thoma hayani vha kona u ya vha gudela tshikoloni.

Ndi ngauri vhathu vha vha vha tshi kho tenda kha uri, dzilafho vha ḓo ḽi wana ha vho maine vhavha vha khou shumisa lutendo.

Ee ndi vhona huna phambano khulu ngauri vha dzi ḓoroboni vha ya kona u swikelela vhuongelo u ita zwa u thivha mivhilini, vha mahayani ngeno vha sa koni.

Vhuḓifari ha vhathu ndi a uri vhathu vha sumbedza unga iwe u vha u funḓedza vhathu zwa vhudzekani.

Maine wa vhukuma na maine a si wa vhukuma, maine a si wa vhukuma u mu pfa nga kuambele kwawe na nga marambo na nga u ṱoḓa masheleni na nga u livhuwiwa.

Ndi u dzula a tshi kho dzhuluka tshifhinga tshoṱhe, u tea u dalela vhuongeloni a tshi to wana uri u dzula a khou dzhuluka vha ṋambe vha muṱole.

Zwithu zwine ndo ṱangana nazwo ndi tshi khoya, manese o tsea ngauri vhari muthu wa munna ha iti hezwi zwithu.

Ee vha ya ṋekedza ngauri zwifhinga zwinzhi arali ho ḓa muthu ane a khou vha a khou shumisa wiḽitshee vha thoma u thusa ngae vha vha vhea phanḓa.

Muvhuso unga thusa nga uri uvhe u rumele vhathu vha vha isele mishonga, sa vhathu vha thendeleki zwezwi vhathu vho dzula mahayani.

Ndi u rumela vhathu vha mu ḓivha zwa mutakalo vha thendeleki haningei mahayani avho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha songo ṱuwa vha tshi kho ita vhana vhane vha ḓo balelwa u vha o nda sa izwi navho vha khou balelwa.

Ndi zwa vhuthogwa nga maanḓa ngauri zwi a konḓa uri TB i ḓi sumbedze, i ḓi sumbedza yo no ḓi ṋea maanḓa nga maanḓa muvhilini wa muthu.

Ee ndi zwa ndeme uri vhagudise vhaswa ngauri vha ḓi dzhenisa kha zwavhudzekani vha ḓivhe uri masiandoitwa a hone ndi afhio.

ni tea u kona u amba na vhathu na vhathu vha MEC na na rizini dza uri mulandu ni tshi kho ṱoḓa kiḽiniki.

Ndi nga mueletshedza uri a ṱavhanye a ye vhuongeloni ayo tshekhiwa sa izwi hu mahala lune anga ṱavhanye alafhiwa.

Ee ndi vhona vha tshi vha na thikhedzeo yo teaho ngauri vhathu vha kiḽiniki ya nga tsini vha ya ya vha tshi vha ṱolela.

Ndi nga vha ṱalutshedza zwavhuḓi uri ndi zwa ndeme uri vha funze vhana mahayani nga vhuteamiṱa, uri vhana vha ḓivhe ngoho.

Tsivhudzo ine ndi nga mu vhudza yone ndi ya uri kha to ḓibvisa kha zwithu zwa vhudzekani ngauri zwa vhuteamiṱa zwi khomu balela.

Ee zwi a konadzea ngauri cancer i ya dzumbama kha muthu ya sa vhonale.

Maga a muthu ane a to a tevhela, u tea u wana uri ha na malwadze u tea u ṱuwa na maḓi.

Hai vhathu vha vhanna a vha iti zwa uya vhuongeloni, namusi vhatshi kho lwala avha i dzheni.

Ee o dzhia tsheo ya vhuḓi ngauri ndi ene ane a ḓo hwala ṅwana ndi ene ane a ḓo vha a khou muṱhogomela.

HIV i fhirela nga vhudzekani vhu songo tsireledziwaho, ya fhirela na nga dzi idzhe dzhegiseni dzo no shumaho.

Tshumelo ya ambuḽentse a si ya vhuḓi ndo vhuya nda ri ndi kho lwala ndi tshi founela, vhavha vha sa ḓivhi hune vha kho tea u ḓa hone.

A zwo ngo leluwa ngauri u ḓo u ita zwithu u tshi kho shavha ngauri u ḓo shavha u kavhiwa na iwe sa izwi u tshi kho ḓivha uri naye u khou lwala.

HIV yo imela uri Human Immune Virus hone ivha i tshe tshitzhili yo imela HIV.

Ee ndi vhona unga ndi nga kona ngauri ndi yone nḓivho ya ndeme kha ṅwana hano maḓuvha uvha u sa kho to muṱuṱuwedza.

Ee hu na phambano nga mannḓa ngauri dza tshi zwino dzi thusa ha si vhanya.

Hai ndi vhona zwo fanela uri hu thome u thusiwa ngavho sa izwi vha nga si ime tshifhinga tshilapfhu, u fana na vhathu vhane a vha lwali.

Vhunzhi ha vhutendi vho ḓi sendeka kha zwa kereke kha zwa mudzimu nga maanḓa vho ḓi kha sia ḽa kereke.

U ḓo kavhiwa nga malwadze, kana zwi tea muṱa zwa balelwa u shuma thumbu ya mboḓi fhedzisela yo fara khaye.

Ndi vhona u ya ndeme ngauri, vhaswa vhane vha kha dzhena tshikolo ndi vhone vhane vha khou vhesa na dzi thumbu.

Ndi nga u ṱhogomela nga u ḽa zwi mitshelo na zwiḽiwa zwa pfhushi na u ambara khondomo musi ndi tshi ita zwavhudzekani.

Masiandoitwa ane a nga itea kha mulwadze, ndi u lovha kana vhulwadze ha tou ṋaṋa tshoṱhe.

Khaedu ine yavha hone vhaswa vha ya shavha uya dzi zwibadela zwa mahayani vha tshi shavha u soliwa.

Ee ndi vhona vhathu vha tshi haṱulwa nga nḓila nga tsheo dze vha dzhia, nga uri vha ri vha tshi to amba ni ḓo pfha hu tshi bva ini vho.

Zwine zwa nga itiwa ndi u ṅwalela luṅwalo MEC uri ri muḓivhise nga tshiimo tsha zwi vhuongelo hashu tshitshavhani.

Mbudziso dzo nonga, arali ndavha ndi tshi vho ṱoḓa ṅwana ndi to itisa hani zwi ḓo konadzea uri ndi vhe nae.

Maga ane wa tea ua dzhia ndi u ya vhuongeloni, vha wana ngeletshedzo uri vha teya u itisa hani uya phanḓa uri vhutshilo havho vhu tsireledzee.

Vhathu vha ya ofha HIV nga maanḓa ngauri ai fholi, vha to ofha na u shavha no u fara muthu are na ane vhapfha uri u nayo.

Ndi vhona u ya nga ha nṋe ndi vhona TB hu tshitzhili, ngauri zwi to ndi tshithu tsho no to vhangiwa nga tshiṅwe.

Hupfhi vhathu vhane vha shumisa vhuteamuṱa, vha vha na mavhili mahulu vha mbo ḓi soko fhedzisela vha tshi kho wana mavhili mahulu.

Muhasho wa zwa mutakalo unga ya dzi radioni, wa ya wa amba na kha dzi theḽevishini wa rumela na vhathu zwikoloni vha ya vha vhudza kha nga vhaswa.

Ndi ḓivha tshaka nṋa dzo vhalaho tshaka dza philisi, tshaka dza khuthu kwa u vhea kha tshanḓa.

Dzi a shela mulenzhe ngauri vha ya rumela vhathu zwikoloni vha tshi kho yo u amba nga ha vhu zwo zwa vhuteamiṱa.

Vha khou zwi kona nga mannḓa ngauri vha ya rumela vhathu vha zwa mutakalo uri vha tshimbile nga miḓi vha tshi thusa vhane vha khou ṱoḓa thuso.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri vhulwadze ha mutsiko wa malofha vhuya vhulaya, havha na tshifhinga tshavho uri vho vhuya fhirela.

Ee zwo vha zwo leluwa ngauri vhathu vhanzhi vho vha vha tshi kho dzula mahayani hovha hu si na u ita thavhi thavhi u sa ḓivhi uri u kho ṱoḓa mini.

Muthu uyo anga fhedzisela a tshi vho lwala, fhedzi fothi thumbu yawe na u fara inga fara.

Vhulwadze ha TB vhu fhirela nga u hoṱolelana na u khaḓana vhathu vha songo ṱamba zwanḓa.

Vhathu vha no tshila na vhuholefhali a vha koni u ḓi ambisela kana u ḓi zwi a konḓa uri vhaḓi wane vha kho ambisiwa arali vha vha tshifumakadzi.

Ndi vhu ndi muṱambo wa u kunakisa vhathu vha madokotela a sialala ndi one vhono kona u shuma nga tshimuya.

Zwo fanela uri na vhana vha tshikolo vha vhe vha tshi kho guda nga miroho vhane vha ḓo funa zwa vhulimi vha ṋambe vha ise phanḓa khazwo hanefho.

Ee ndi zwa ndeme uri vhaambe nga hazwo u itela uri vhavhe fhethu nthihi vha ṱoḓe zwithu zwi no fana, vha ḓivhe uri muṅwe o ima gai.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhana vha wane thuthuwedzo, yo no bva kha vhabebi hayani ngauri vhabebi vha ḓovha vha tsivhudza ngoho.

Ndi zwa ndeme uri muthu a wane thuso kha vhathu vha muhumbulo ngauri anga fhedzisela a tshi kho ḓi fhirisa fhano shangoni o balelwa u ṱanganedza.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri zwikolo zwivhe na first aid kit ngauri vhana vha tambisa zwiṅwevho, vha ya huvhala lune vha bvisa malofha.

Miduba ine ya foliwa ndi ya ndeme ngauri, i vha i tshi kho ita uri oda ya vhathu vho yaho vhuongeloni i vhonale.

Mushonga une wa anzela u shumiswa musi ṅwana o farwa nga duda ndi zwikavhavhe ṅwana u ḽisiwa zwikavhavhe kana vha zwi vhilisa vha mu nwisa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri na musi vha tshi khou ṱoḓa ya u dzhia zwiṅwe vha songo shavha u ya u dzhia nga nṱhani ha ya hanengei sibadela.

Dzilafho ḽiṅwe ḽine muthu a nga ḽi dzhia ndi muthu ane a sa ḓivhi tshiimo tshawe, ḽipfhi PrEP ḽi thusa nga maanḓa kha u thivhela tshitzhili tsha HIV

Zwithu zwo ḓowelaho vhathu vha amba mazwifhi uri, navho vha ya zwishumisa ngeno vha tshi vho khou zwifha uri vhathu vha renge.

Vhanna vhaya ofha uya ufumba ngauri vha vha vha tshi khou shavha phepho, nauri zwiṅwe vha vha vha tshi khou shavha zwithu zwine vhaḓo ṱangana navho ḓakani ngauri avhaṱoḓi udzula ḓakani for tshifhinga tshilapfu.

Ee, ndi zwandeme uri vhatholi vha dzhiele nzhele mutakalo vhashumi vhavho ngauri arali husina vhashumi vhavho zwiambori hafha mushumoni ahuna khaṋo ngauri khaṋo i vhangiwa nga vhashumi vho takalaho zwavhuḓi.

Muvhuso unga tikedza nga u bvisa dz igoloi dza dzi ambulentse ngauri vhuponi ha mahayani dzi goloi dza dzi ambulentse dzia adziho dziakonḓa dzivha dzi ṱhukhu u nga thusa nga u bvisa dzi goloi dza dzi ambulentse.

Khethululo kha vhathu vhasina vhuholefhali ivha hone hutshi kho khethulula vhathu vhare na vhuholefhali vha kho vhudzisa uri vhathu vha vhu holefhali vha shumisa hani kha mishumo ya afho fhethu.

Ndi zwandeme u ṱavhanya u vhona zwithu zwingaho ma vhulwadze ha swigiri kana mutsiko ha malofha kha vhanna, ngauri vhuya fhedzisela vhu tshi kho u vha vhulaya kana vhu tshi kho u vhulaya dziṅwe phatsi dza muvhili.

Ndo u guda zwinzhi nga mishonga ya COVID uri mishonga ya COVID iya kona tsireledza na mukhushwane mishonga ya COVID i fara muvhili zwavhuḓi ya hula tsireledza na maṅwe malwadze nga nnḓa ha COVID-19.

Mushumo wa u phaḓaladza mafhungo ovha hu radiyo na Tv nadzi ṱhingothendeleki dzi kho thusa uri vhathu vhaḓivhe nga maga ane vhanga a tevhela kha u fhungudza COVID-19.

Ringa ita uri mitakalo ya vhanna i ṱoliwe miṅwaha yoṱhe ngauri vhanna vha a shavha uya zwibadela na dzikiḽiniki, vha nga to tshimbila vhathendeleki.

Zwithu zwine zwanga thusa ndi zwauri vha muvhuso vha engedze dzi goloi dzi ḓalese tshithu tshine tshiṅwe tshine tshinga thusa ndi tsha uri dzi goloi khadzi ye na fhethu ha mahayani ngauri mahayani dzi ya konḓa.

Nga uri zwiya konadzea uri vhathome u lwala malwadze mara vhone vhane vha vha vhasa zwiḓivhi kana tsumbadwadze dzahone dzaḓa u lenga.

Ambulentse dzia balelwa uswika fhethu hune ahuna dzibada dza vhukuma, fhethu hune ahuna zwiṱiraṱa zwa vhukuma kana madzina ahone ha wanali aya konḓa.

Vha vha na vhuleme ha u pfesesana na vhathu vho founaho ngei hune vha vha hone nga uri vha vha vha tshuwa vha tshi khobalelwa na u u amba na u pfesesana.

Mushumo we wavha u khou ita nyanḓadza mafhungo hovha hu theḽevishini na dzi radio nadzi ṱhingoṱhendeleki.

Zwiendedzi zwinzhi magondoni zwi ita uri ambulentsi ilenge hune ya khouya hone zwino ambulentsi yo tendeliwa u pfhukha maga a badani husina ndaṱiso.

Zwiga zwine vhanna wanga zwi tsireledza ndi uya hogoni wa ḓi tsireledza kha malwadze zwiṅwe ndi uya vha tshi yo ḓiṱola sibadela.

Vha vha zwamutakalo vhanga vhudza vhanna ngaha vhuḓi ha u fumba ngauri vhanna vhanzhi vha vhona zwisi tsha zwisi tsha vha zwandeme u fumba.

Thikedzo ine tshitshavha tshanga thusa vhanna ndi uya vhatshi vha thusa nanga muhumbulo uri vha to itisa hani uḓi ṱhogomela na u ṱhogomeliwa arali vha tshi kho u baleliwa.

E, ndinivhuya ndavha na COVID-19 nda humbela mushumoni ndadzula maḓuvha a fifteen ndisakhouya mushoni ndovha nditshikhou balelwa nautoḽa vhuswa.

Ee, ndi vhona vha ambulentse vha tshi konḓa ngauri vha vha vha kho u konḓa u wana fhethu mara asi hezwo fhedzi zwiṅwe zwifhinga vha ambulentsi vha vha vha tshi kho to bvafha u shuma vhari a vha ḓivhi fhethu vha siye.

U fumba zwone vhathu vha zwi dzhiya hu mvelele mara zwone zwivha zwi tshi kho thusa, kusedzele kwa u fumba zwo fhambana nga dzi mvelele dza vhathu kha fhano Afrika Tshipembe.

Tshumelo dza ambulentse dzi ḓoroboni dzi a fulufhedzea ufa a hu fani na mahayani hune dzi ya konḓa dzi ḓoroboni dzi dzula dzi tshi kho u tshimbila nahone dzo ḓala.

Ane a nga kwama vhanna malwadze ahone ndi malwadze a nonga HIV HIV i langiwa nga u mila dziphilisi.

Zwi nthusa nga maanḓa uḽa zwiḽiwa zwa mitshelo tshikoloni ngauri zwi ita uri ni sa kumedze na eḓela nahone zwi ita uri mutakalo wanu u dzule u hone muvhilini.

Husina vhashumi dzikiḽiniki zwi ita uri tshumelo i konḓe nga maanḓa ngauri hu ḓovha ho ḓala vhathu mara havha hu tshi kho shumiwa vhathu vhaṱuku vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi kho huma naho vha vhuṱunguni.

Vhathu vhane vha dzula dzi ḓoroboni vha wana thuso ya shishi ngauri zwibadela zwi dzula zwi tsini a zwi fani na mahayani hune zwi badela zwi kule ambulentsi dzi kho to bva dzi kule.

Zwikimu zwa u nea zwiḽiwa zwikoloni zwi tikedza vhabebi na vhaṱhogomeli vha vhana uri vhana vha eḓele vhoḽa navho miḓini vha vhe vhoḽa, zwi thusa nga maanḓa arali muḓini vha tshi kho u shothelwa.

Zwithu zwine zwa nga thusa dzikiḽiniki ndi uri hu engedziwe manese na madokotela, fhedzi zwiṅwe vha tea u engedza na dzikiḽiniki dza muvhuso ngauri u ḓo wana hu kiḽiniki nthihi i tshi kho u thusa mashango manzhi manzhi.

Ee, ndono vhuya nda ṱangana nga hazwo ndi tshi kho u lwala ha founeliwa ambulentsi yari ayi ḓivhi hune ndavha hone ra lingedza na uya badani mara ya fhedzisela i so ngo ḓa nda fhedzisela ndoto hwaliwa nga goloi.

Nḓila ya shishi u tshi ṱalusa ḓiresi nga nḓila ya shishi ndi ṱalusa nga tshikolo na khona fhedzi kana bottle store ndi zwezwo fhedzi.

Nga uri vha vha vha tshi kho u sedzana na uri masheleni ane vha vha vha tshikho u fhambana nao, ngauri vha vha vha kho ṱoḓa sapoto, vha vha vha sa koni uḓi itela zwithu vha tea u to thusiwa nga vhaṅwe vhathu ende vhathu a vha thusi mahala vha ṱoḓa masheleni, vhathu vha vhuholefhali vha ṱoḓa masheleni manzhi uri vha kone u tshila.

Ee, vhanna vhana tswikelelo ya uya fhethu ho nonga rihebe ngauri muṅwe na muṅwe uya kona uya arali ene mune oḓi vhudza uri u kho u ṱoḓa uzwi ita rihebe a dzi khethululi.

Zwithu zwine na ḓi thusa nga u musi huna tshiwo tsha shishi ni tea u dzula nina ṋamba founu dza vhathu vhane vhare na dzigoloi dzine vha nga kona uni thusa hanefho tsini arali afho ha hanu husina goloi.

Zwithu zwine muvhuso unga thoma u ita ndi u lugisa dzibada, na u vhidza zwiṱaraṱa madzina, ho lugisa dzibada uri dzi ambulentsi dzikone u wana fhethu ho u swikelela hone.

Vha vha vha tshi kho u shavha uri vhaḓo waniwa na maṅwe malwadze maṅwe ane vha kho to a humbulela vhanna vha a shavha u lwala ende ndi ngazwo vha tshi shavha u ṱoliwa.

Tshitshavha tsha hashu a tshongo dzhiyela ndavha zwithu zwa COVID-19 vhathu vha vha sa tevheli milayo ngauri vho vha vha sa thembi kha uri huna COVID.

Ndi mvelaphanḓa dzine nda tama u dzi vhona dzi tshi bvelela ndi nga maanḓesa ndi bada ngauri zwi thivhela uri ambulentse isa kone u swika.

Ri nga vha ṱuṱuwedza ngauri ri vha thuse uri muvhili yavho ivhe na mutakalo ngauri vhanna a vhana ndavha no dzhenelela kha zwa u tshekulusa mitakalo yavho.

Zwi ita uri vhaongi vhashumi vho ḓivhudza nyimele u ṱhogomela vha ite uri u ṱhogomela ya hone i vhe hone nga u ṱavhanya.

A zwo ngo leluwa uri vhathu vha dzhiela dzilafho ḽavho. Ngauri ahuna dzi zwienda dza vhathu a zwongo leluwa ngauri hu shuma mabasi ende a tshimbila nga tshifhinga.

Vhathu vha Mankweng vha anzela uya vha ḓi rengela pharmacy ngauri vha ḓi kona.

Thaidzo ndi ya uri vhathu vha tea a vha na masheleni. A uri vha ye kha zwibadela zwa kule ngauri vha tea u to vha vha kho ṋamela.

Arali kiḽiniki ya hayani ya fhelelwa nga mishonga vhathu vha nga lwala. Vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi vho lovha ngauri vha ḓovha vha si kho wana dzilafho ḽo vha teaho.

Ha thoma uvha na mbekanyamushumo tshithu tshine nda nga ri vhathu vha thoma u sedza mahayani ndi zwikolo ha uri zwikolo ahuna.

Arali mbekanyamushumo ya mutakalo ya thoma tshithu tsha ndeme tshine vhanga thoma u sedza tshone. Ndi mitakalo ya vhathu vhahulwane vho no dzula vha vhoṱhe.

Ndi ya uri ngeletshedzo ine nda vhafha yone ndi a uri a ḽesa mitshelo na miroho yo no wanala hayani. A ya yo a tshi ita dzi nyonyoloso midavhini a nwese na maḓi.

Ndi ha uri u ḓo balelwa u wana tshelede ya u ita a tshi ya vhuongeloni ha tsini. Nga uri hu ḓo tea uri a ṱuwe nga tshiṋamelo.

Ndi nga ita uri sibadela huvhe na fhethu ho ṱanganedzela vhathu. Ho fhambananaho vho huvhalesaho vha ṱanganedzelwe thungo wa vhe ha shishi.

Vha tea u ṱhogomela dzilafho u thoma kha vhathu vhahulwane.

Zwithu zwine ndanga vhea phanḓa ndi zwauri vhathu vha dzi emergency. Vha vhe na fhethu hune vha ḓivha vha vhea hone dzi location. Dza vhupo hashu ha mahayani ngauri zwiṅwe zwifhinga vhaya balelwa u swika nga usa ḓivha fhethu.

Ringa mu itela vhuṱambo mudavhini ha umu pembela. Ha na ra mufha mitshelo na miroho ra ya ra luvha.

Ndi nga ṋea ngeletshedzo ya u muṱuṱuwedza uri a ṱuṱuwedze a kombetshedze vhashumi vhawe. U swike uri una ma havho kha vhathu vhane vha khou vhaisala mahayani.

Ndi nga ṋea ngeletshedzo ya uri a shume zwavhuḓi na vhathu a fare vhathu u fana. A ṱhogomele vhathu zwavhuḓi a ambe navho zwavhuḓi sa izwi vhathu vha sa fani. A vhe na mbilu na u konḓelela vhathu.

Ndi nga muvhudza uri hu khou ṱoḓea sibadela tsini nga uri na dzi kiḽiniki dzi kule nyana na dzi re kule nyana. A dzi lafhi malwadze oṱhe dzi ḓi to lafha aneo malwadze a dzi kiḽasi dza fhasi.

Ndi khwine u ṱuwa nga goloi hutshe na tshifhinga. Ngauri wa imela ambuḽentse ambuḽentse ya fhedza i songo ḓa. Tshiṅwe tshifhinga vha ya ri a vha hu ḓivhi.

Arali kiḽiniki yo fhelelwa nga muḓagasi kana maḓi. Huya shumisiwa dzhenereitha arali ho fhelelwa nga maḓi vha maḓi vha muvhuso vhaya ḓisa ma jojo thannga.

Muthu u mboḓi hwaliwa a isiwa dzi ḓoroboni hune ha vha na vhuongelo.

Vhathu vha zama u founela muthu wa tsini. Na honoyo muthu o wanaho khombo uri vha vha ḓivhadze zwo iteaho.

Insulin i tamba tshipiḓa arali muthu ane a vha na vhulwadze ha swigiri. Swigiri yawe i tshi khou yesa nṱha kana i tshi khou yesa fhasi. Insulin i vhuisa swigiri nga kha ḽeveḽe ine ya tea uvha i khayo.

Ndi vhona zwi songo tea ndi vhona uri muvhuso u tea u engedza zwibadela na dzikiḽiniki na manese uri vhathu vha hone mara a vha na mishumo.

Ipfhi mutakalo ḽi amba uri muthu muvhilini wawe zwi amba uri u takala. A ha ha na khakhathi hana thaidzo hana vhulwadze.

Nṋe ṋetshedzo ya mishonga a si ya vhuḓi ngauri havhaḽa vhathu unga ri vha sokou fha mishonga. Kana vha fha utshi kho uya u kho lwala mini vha ufha dzi pheini khiḽasi.

Lutendo lwa sialala lu ṱuṱuwedza uri vhathu vha sa ye dzikiḽiniki. Zwine zwa vha zwi si zwone nga uri maṅwe malwadze a ṱoḓa vhathu vho ya kiḽiniki ndi a kiḽiniki.

Magavhelo ndi vhona i tshi thusa nga maanḓa. Ngauri hu tovha na vhathu vhane miḓini yavho ahuna muthu ono shuma. Vho thembela kha yeyo tshelede ya magavhelo u renga zwiḽiwa.

Mililo ine yavha khombo ndi mililo ine ivha yo vhangwa nga xasi kana nga peṱirolo. Ndi mililo ine i khombo nga maanḓa.

Musi casualty ya zwibadela i dzule yo ḓala hu vha hu mulandu wa vhuongelo. Zwo tendelwa uri vhathu vha ri sie mara vhaso kha vha sibadela vha zwiongelo kha vha ite zwa vhukuma navho. Vha zame u tika tika vha songo tendela zwithu zwi tshi bva nnḓa ha nḓila.

Musi muthu o bviwa nga maswa vhusiku. Vhathu vha mahayani vha mu ḓodza nga mushonga wa thuthulwa. Vha to dzhia thuthulwa vha dzi thuthubisa.

Zwithu zwine zwa nga itiwa uri uyo muthu avhe muthu kwayo. Ndi u ṱhogomeliwa a tshi fhiwa zwiḽiwa uri a vhuye vhuye na mishonga.

Vhathu vha ṱhogomela muthu wavho nga uya vha tshi mu ṱolela ḓuvha na ḓuvha. Vha tshi mu isela na mitshelo uri mutakalo wawe uvhe wavhuḓi.

Muthu ane o fariwa nga siṱirouku u muṱhogomela nga u mu itela a zwiḽiwa. U muṱambisa, u muḽisa u tsha u tshi kho mu itela tshiṅwe na tshiṅwe. A thi thu ḓi wana ndi kho ṱhogomela muthu are na siṱirouku.

Muthu u tea uya u ṱoliwa tshitzhili tsha HIV luvhili kha ṅwaha. Luthihi kha miṅwedzi ya rathi u tea u dzula a khou ṱoliwa. Ngauri a si ha wani nga vhudzekani fhedzi u a wana nga zwiṅwe zwithu zwa nḓilani.

Nda ḓi wana ndi na tshitzhili tsha HIV ndi nga ya kiḽiniki kana sibadela. Uya u ṱoda ngeletshedzo dza uri ubva hafho ndi tea u to itisa hani.

Ee ndi ḓipfha ndo vhofholowa nga uri u vhudzisa zwi ita uri na nṋe ndi ivhe fhethu ha vhuḓi. U vhudzisa zwiḽa zwi thusa nṋe.

Ndi nga si ḓipfhe ndo vhofholowa ngauri athi ene muṋe u tea u ṱoḓa. Ngauri founu i nga si bvise zwoṱhe zwine a kho tea u vhona. Ngauri u ḓo vhona ungari khamusi mbodzhe ndi ṱhukhu matsina mbodzhe i nga ngomu nga ngomu.